Dilo tse di tlhokagalang ga o bula kgotsa go tswala account-o ke dilo tse di tshwana ka nang le signature ya gago, gongwe proof of aterese le maina a batho ba neng o ba tsentse mo akhaontong ya gago for tshireletso ya tšhelete. O rulaganya le banka le di tuelo le ditirisano tsa tsa teng mme morago moo e tla be e tsweetswe gongwe ba tla go bulela akhaonto.

Baithuti ba tshwanetse go tsamaya le boikwaloitshupo mme ba tsamaye le batsadi le aterese go batla dikadimo tšhelete. Mme baithuti ba le bantsi ba tshaba go adima ditšhelete kwa dibankeng gonne ba tshaba go duela madi a fetang madi a tlabeng ba a dira ga ba fetsa go kry-a diphatlatiro. Ga ba batle go duela madi a kwa godimo.

Thuso ya kalafi e tlhoka motho a ka baya madi kwa saeteng gongwe a ka save-a madi a a rileng go tla go thusa jaaka bo inšorense, kalafi le ditshenyegelo tsa madi. Mme e tla batla motho a beye madi kgwedi nngwe le nngwe.

Go botlhokwa thata gore batho ba rutiwe ka tlhwatlhwa ya madi gonne madi tlhwatlhwa ya o na e yaka mo pusong le ka dijwalo gore di godile pila le gore madi a dirisitswe yang. Ke ka moo go nna le tlhwatlhwa ya madi mo ditirelong di le dintsi mme le mo di-shop-ong tse dingwe.

Ditlamorago tsa go dirisa forex ke ga batho ba simolola ba latlhegelwa ke madi ka ntlheng ya forex-e. Gongwe le ga o sa itse go tshameka yone forex, o ka tsiediwa ke batho ba ba itseng mme le ba bereka ba banka ba batla madi a bona batle go tseela madi a ka o tle o bo o simolola o changer madi go tswa go forex go ya ko mading a rona a bosetšhaba.

Ditlhokego tsa go bula fixed deposit ke bokwalotshupo le aterese mme o tshwanetse wa latlhela madi a a rileng kgwedi nngwe le nngwe go etsa gore karata ya gago gongwe fixed deposit ya gago e simolole e bereke.

O faposa malome mo dilong tsa forex mme ka mo ruta ka mokgwa di sa siamang ka teng mme ke sa utlwise maikutlo a gagwe botlhoko ka tsone tse. Mme ke mo ruta fela ga a tlo lose-a tšhelete ya gage a tlile go jarediwa mo tsone dilo tsa forex.

Nngwe se nka se bolelelang mme motsadi ke gore o tshwanetse go itse gore o batla go beeletsa bokae mme o batla madi a ka nnang bokae mo nakong e ntse e tsamaya. Mme o tshwanetse go itse le gore kwa bankeng ba na le madi a ba a tsayang le bone a kae le bone ba go beeleditse mo bankeng. Go nna le lekgetho gongwe go nna le ditšhelete dingwe tse di leng gore ba go beela tsone tse dingwe ba tsamaya ba di tsaya le batho ba ba di-tax mme go na le e nngwe e leng gore o kgona go baya mme batho ba di-tax ba seke ba e tsaya. Ke bone boitseanape bo nka bo fang mme ga batla go beeletsa madi kwa bankeng.